Fa o nna o ntse o tshameka motshameko o kgapetsa kgapetsa o feleletsa o itse go tshameka ka tlhoafalo. Seo se feleletsa e le e le hobby ya gao. Ka gonne ke selo se o se itseng o feleletsa o se rata. Ebile o ka feleletsa o tswa le bodutu ka nako e le nngwe. Fa o dira selo se o se ratang ha o je ke bodutu. Nako ebile e siana e siana jaaka mmutlwa.

Nnyaa mo malatsing a gompieno go na le batho ba ba tshamekang metshameko e tshwanang le ka bolo, fela ha ba rate metshameko ya mo megaleng ya letheka. Ba itumela go tshameka metshameko ka nama.

O ka tshameka metshameko e e tshwanang le le tse dingwe go tshwana le Candy crush.

Seno se fokoditse dipalo tsa batho ba ba tshamekang metshameko e e tshwanang le bolo. Ba dirisa maoto a bone.

Se ke se ratang ke gore palo tsa bana ba ba tlang mo tseleng di fokotsegile. Ebile di ntsha bodutu batho ba tlhole nako e ntsi ba tshameka metshameko yona eo.

A go tlhokege sepe gore motho a kgone go tshameka motshameko mo inthaneteng. Go ne go tlhokega gore o reke data o download-e motshameko ona o, e le kgore o tlo kgona go tshameka. Motshameko o e mengwe e ga e tlhoke data hore o e tshameke. Ke itse ke itse le Candy crush le Back Fight. Mme fela Back Fight e tlhoka data hore o e tshameke.

O ka feleletsa o tshwengwa ke bothata ba metlho, ka go tlhola sebaka se se leele o o tshameka metshameko ya mo inthaneteng. Motshameko o o leng wa mmamoratwa mo inthaneteng ke o dirisang ke .

Metshameko ya inthanete ha e batle hore o hlole sebaka se se leele o e tshameka. Ka gonne o tla feleletsa o tshwengwa ke bothata ba matlho, kgotsa o tla feleletsa o bona dilo tse seng teng. Ka jalo o tshwanetse ho nako ya metshameko. O tshameke o nne o ntse o ikhutsa. Nna motshameko oo ke o ratang mo inthaneteng ke . Gonne ka mo hare ho go na le metshameko e e farologaneng, eo o ka e tshamekang le batho ba bangwe gotsa o le nngwe.

Batho ba rata go tshameka metshameko e o bosigo. Gonne internet-e ga e sokodise go le gantsi bosigo, gore mongwe a sa batle go reka data ya tlhwatlhwa ya kwa dimo, ya ko hodimo o tshwanetse go e reka yona, data eo ya tlhwatlhwa e e leng kwa tlase. Mme fa e dirisa a data saver gore data ya gagwe e seke ya fela ka pele.

Bogologolo batho ba baholo ba ne ba se na megala ya letheka. E ka jalo go ne go se na go se na metshameko e e ntseng jalo. Batho ba ba ne ba tshameka ba dirisa matlapa le dithapo jalo le jalo. Bo mo nakong ya jaanong re kgona go tshameka metshameko re dirisa mogala wa letheka. Re kgone go itumedisa ke metshameko e e leng mo inthaneteng. O ipotsise gore letsatsi le fedile jang ka gobane o ne o o tlhotse o le mo metshamekong eo.